Le senzo singayishintsha kakhulu impilo yabashayeli. Okunye okungenzeka lokhu kungasiza ukuthi kunciphise izingozi emigaqweni, futhi kuphinde kusize ngokuthi abashayeli bamabhasi, bawuhloniphe kakhulu umsebenzi wabo, ngoba bazobe sebehola imali ethe xaxa.

Njengoba usibona siwubambile ulayini, asisangene emakhanda. Siwubambe ngoba nathi sidinga lolu sizo nawe olubona lubaluleke ngendlela yokuthi ungaze unqamule ulayini. Ubobahlonipha abanye abantu, ngoba awumazi omunye umuntu ukuthi ubhekene nani.

Into engenziwa amakhampani amabhasi ahamba amabanga amade, ukuvulela amathuba abanye odilayiva, ukuze uma kungenzeka ibanga lilide kakhulu, odilayiva bahambe ngababili, ukuze endleleni bezokwazi ukuthi bashintshane uma omunye esekhathele.

Akuhambanga kahle neze, ngoba ngazithola sengisehlane sengidukile, ngenxa yokuthi amabhasi akahambi eguduza ngaphakathi. Imvamisa ahamba edolobheni adlulele kwelinye, kanti mina ngangihamba ngiya edolobheni elincane. Kwangakwazi ukuthi ngehlele ngakhona, kwamele ngehle le kude nasedolobheni engangiya kulo.

Into ongayenza uma uzithola kulesi simo, ukuthi uphuthume uhambe uyobhukha elinye ithikithi siqu sakho, ukuze uzokwazi ukugibela kwibhasi elilandelayo.

Esimweni ekanje, ngingalinda itekisi elandelayo, ngoba le senzo sokuma etekisini siyaphikisana nesenzo noma nemithetho yomgaqo. Okungenzeka ukuthi itekisi ishayise ngaphambilini umuntu ongalimala kakhulu umuntu omile. Yingakho ngingakhetha ukulinda itekisi elandelayo. Kubalulekile ukufika kunokungafiki.

Kwaba ukutholana kwamagazi. Kwakungathi kade sazana. Okunye okwenza lokhu, ingenxa yokuthi yayiyinde kakhulu indlela esiyihambayo. Lokho kwenza ukuthi sixoxe nangezinto ezijulile zasempilweni yethu.

Sawubona, nogada. Ngicela baba ukuthi ngixolise, ngoba ngenzile iphutha elikhulu. Ngigcine ngiliphethe ithikithi lokugibela esitimeleni manamana angisalitholi emakhukhwini ami. Ngiyacela bandla indawo engiphuthuma kuyona ngiphuthuma ekhaya. Ekhaya kunomungcwabo ngeke ngikwazi ukulenza iphutha lokuthi ngingaphumeleli. Angazi ngempela ngingenza kanjani, ngicela usizo baba.

Izinyathelo ezingathathwa amarenki amatekisi ukuze aphephe futhi alungele abagibeli, ukuthi uhulumeni uqashe onogada abazogada amatekisi, bagade nokuphepha kwabagibeli bamatekisi. Kuphinde kuqashwe nabantu abazoqinisekisa inhlanzeko emalenke.

Uhambo olude engake ngalithatha ngihamba ngebhasi ngangiya eGoli. Indlela engadlulisa ngayo isikhathi, ngangiphethe izinto zamadlebe zokulalela umculo. Indlela engazizwa ngayo ngazizwa ngiphumule noma ngazizwa ngikhululekile uma seluphela uhambo, ngoba ngangise ngizohlangana nomndeni wami ekade ngangawugcina.

Yebo, ngiyavuma amanani omshwalense aphezulu angaba nomthelela esinqumeni sami sokuthenga imoto, ngoba uma ngibona ukuthi amanani aphezulu kakhulu omshwalense, ngingagcina senginqumile ukuthi imoto ngingayithengi, ngoba kubalulekile ukuthi uma uthenga imoto, ukwazi nokuba nawo umshwalense.

Isizathu sokuthi abantu bagcine beshayela bephuzile yingoba, umuntu uma esephuzile ingqondo isuke ingacabangi ngendlela eyifanele. Lokhu kugcina sekulidela ukuthi umuntu athathe nezinqumo ezimfishane ezingalungile.

Kubaluleke kakhulu ukuthi abantu abadala bathole isaphulelo uma begibela amabhasi, ngoba iningi lala bantu abadala abasakwazi ukuzisebenzela, kanti futhi abanye ngebhadi abanazo ngisho izimpesheni zabantu abadala. Yingakho le senzo sibalulekile kakhulu.

Owami umbono uthi, amanani aphezulu ezimoto zakwa-Uber no-Bolt, ayawagxosha amakhasimende. Isizathu sokuthi ngisho lokhu, yingoba zikhona izimoto zomphakathi, zona ozithola ngamanani amaphansi aphansi kakhulu uma uqhathanisa nalezi izimoto zakwa-Uber nakwa-Bolt. Kakhulukazi kulezi khathi ngoba nazo lezi moto zakwa-Uber no-Bolt azisaphephile.